Ewe, ukutyala umbona kunzima ngakumbi kunokuvuna. Oku kungenxa yokuba ukutyala umbona kufuneka amalungiselelo amaninzi. Umhlaba kufuneka ahlakulwe kakuhle, kufakwe isichumisi kwaye kukhethwe iintlobo zombona ezifanelekileyo.

Mlingane wam, ndithatha isigqibo sokutyala ujongilanga. Le mfuno iphezulu yeoyile yaso kwiimarike, le mfuno ibonisa amathuba amakhulu kwishishini lethu. Le mfuno yingeniso ephezulu neendleko eziphantsi. Ukutyala ujongilanga linyathelo eliphezulu kwishishini lethu, sizokwazi ukuphumelela kwaye sikwazi ukwenza iingxaki zethu. Ndicela uzuke uyijongisise le nto le ndlela yeli shishini.

Ewe, abantu bakuthi banomdla omkhulu ekuququzeleleni iigadi zoluntu. Ezi gadi zinceda ukuxhasa abantu abangathathi ntweni ngokubonelela ukutya okutsha zikwanceda ekwakheni umanyano nolonwabo phakathi koluntu.

YiUnited States of America, yiUnited Kingdom, yiChina, yiRussia, yiGermany kunye neNethelands kwaye akhona amanye amazwe athengisa iziqhamo zalapha eMzantsi Afrika.

Isivuno esikhulu sithetha imali engaphezulu. Buye bube nefuthe kumgangatho wokondla abantu kunye nokuthengisa ngaphandle kwehlabathi.

Yikelanisi kuba ixhomekeke kakhulu kwinkcenkceshelo kunye nokhanyiso lelanga ukuze ikhule kakuhle.

Kungenxa yokusetyenziswa kwayo okubalulekileyo kwishishini lwemveliso yeswekile kunye nezixholo, umba isetyenziswa nakwijem.

Ikunika ingenelelo enkulu kuba umkhiqizo wakhe uyafuneka kwimveliso yeoyile yokuba ujongilanga uyanyamezela imozulu kwaye udinga ambalwa. Oku kunciphisa iindleko zokunkcenkceshela.

Umhlaba oxhobisa izityalo ngoxinzelelo olufanelekileyo lwala izakhamzimba kunye nokuphefumla. Umhlaba ogqibileyo uba nesakhiwo esihle esivumelana ukungena komoya.

Kuqala kuhlutshwa ukuze kususwe ukhula kunye nezinto ezingafunekiyo. Emva koku kufakwe izichumiso ezifanelekileyo ukonyuka izakhamzimba zomhlaba ukuze izityalo zikhule ngcono.

Amahlathi anika umhlaba ukhuseleko ekonakalekeni nasekukrweleleni. Amahlathi anceda ekugcineni umoya ococekileyo kwaye enza indawo ibe nomoya opholileyo nowomeleleyo.

UMzantsi andinothi unawo oomatshini bokujika uboya beegusha bube buboya bempahla kuba abakhona amaxesha iimpahla zonxiba babe zingafumaneki nasezitolo and iimpahla inkxaso yabo abazenzelayo ayikho. Ingcinga yam ithi, loo nto uba uMzantsi Afrika awunawo umatshini wokujika uboya beegusha bube buboya bokuthunga iimpahla.

Umcelimngeni ophambili kukungabikho kotyalomali olwaneleyo kunye nolawulo olusebenzayo kwicandelo lemizi lwemveliso. Oku kubangela ukuba imizi yemveliso ivalwe kuba ayikwazi ukumelana nokhuphiswano lwangaphandle okanye kungabikho mali yokuphucula imveliso.

Yikherothi, imiqhina, bhotolo, galikha, imilinga neembotyi.

Ipepile, ikhukhamba, umngqusho, umbila.

Yi-imilingo, kherothi, ibhotolo, zikhona nezinye iziqhamo ezimelena nemozulu yobusika.

Yilamuni, i-grape fruit kunye neorenji.

Ngumngqusho, umbila nombona.

Ziitapile, ipheya, imango kunye neebhanana.

Iziqhamo ezingakwazi ukumelana nemozulu yasehlotyeni yimilingo nemiqhina, ewe.

Ngumthi wotshani. Umthi wotshani lusetyenziswa kakhulu kwimveliso yezinto ezahlukeneyo, ezifana nephepha, izixhobo zokwakha kunye nezinto zokuhombisa.

Yimozulu efanelekileyo, umhlaba onelungelo kunye nemarike ekufitshane kum.

Ingaba yimozulu engalunganga, ukungabikho komhlaba owaneleyo nezixhobo, kunye nemali engekhoyo.

Ngumngqusho, imfe nombona othile ezikwaziyo ukumelana nokungafumani amanzi amaninzi.

Iiapile, iipeya, iidiliya.

Isebe lezolima lukunika iingcebiso kunye nengqeqesho kubafuyi nabalimi. Igosa ezifana ne-ARC ziqulatha uphando ngolwazi ngezityalo nezilwanyana. Amafama asekuhlaleni kunye namacandelo oovimba banolwazi olusebenzayo olususelwa kumva abo.

YiNorthern Cape, i-parts of Free State, amanye amacandelo aseNoth West naseLimpopo. Iziqhamo ezikhula lula kwezo ndawo yigranadila, yimango, yi-dates.

Iidiliya zidinga amanzi ukuze ziphume kakuhle kwaye zikhule zomelele ehlotyeni. Ukuswela imvula kubangela ukuncipha kwesivuno, umgangatho ophantsi weediliya kunye ukuphazamiseka kwimveliso yewayini ekumngangatho ophezulu.

Yenza izikhukhula ibe nefuthe elibi kwisivuno, iyakha ikhukhule umhlaba izityalo kunye neengcambu, nto leyo ekholela ekuboleni kwezityalo kanjalo. Ixhwitha izakhamzimba zomhlaba, yenza umzimba ukuba izityalo zikhule kakuhle, ngaloo ndlela kunciphe isivuno.